Ina, ndzi nga swi tsakela ku dyondza ku sweka swakudya swa ndhavuko swakudya swa ndhavuko swi aka miri naswona swi fuwile hi ti-vitamin-i.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va hlanganyela na munhu loyi va n'wi tshembaka naswona loko va ri na swiphiqo va nga kuma ku pfuneka hi hi sayiti ra swikhongelo.

Mina na ndyangu wa mina hi siku ra ku velekiwa ka wun'wana wa hina hi xava khekhe hi yimbelela hi tsaka kwala mutini.

Yi ndzi endla ndzi hlundzuka swinene hikuva vavasati a hi va le khixini vavasati va pfumeleriwa ku ya va ya tirha va tikumela leswi va swi lavaka ku fana na vavanuna.

Ndzi lava ku va na mucato wa ndhavuko hikuva mucato wa ndhavuko wa ndzi tsakisa swinene naswona ndzi lava ku tlangela ndhavuko wa ka hina.

Swi endla leswaku hi kota ku tivana kahle naswona hi kota ku twisisana hi kota ku tiva na ku na maendlelo yo hambana eka tindhavuko tin'wani.

Vatswari a va fanelanga ku tikomba vana leswaku vona a va tshamisekanga hikuva leswi swi ta endla leswaku vana va tikuma va ri eka xiyimo xo tika swinene emoyeni loko ku ri na ku holova ekaya.

Ina ndzi nga tekana na munhu wo huma eka ndhavuko wo hambana na wa ka mina leswi hikokwalaho ka leswaku ndzi tshemba leswaku rirhandzu hi rona ri hlulaka ku nga ri ndhavuko.

Afrika-Dzonga yi na tindhavuko to hambanahambana laha vanhu va taka va hanya kahle.

Ina, ndza pfumela hikuva loko va basisa khombo va endla leswaku na wena u titwa u hlayisekile emoyeni.

Vanhu va fanekele ku swi tshama va swi tiva leswaku munhu un'wana na un'wana a nga ha va xikombiso lexinene evuton'wini bya wena hi ku ya hi mahanyelo leswi va swi endlaka evuton'wini munhu a nga fanelanga ku langutisa vanhu lava dumeke ntsena.

E-e, a ndzi nga ta wu amukela ndzi nga titwa moya wa mina wu ri hansi swinene hikuva swa mucato swi swi swi fanekele swi langa hi mina ku nga ri vatswari va mina.

Ku cincana ka mindhavuko swi endla leswaku vanhu va hloniphana naswona va tiva leswaku ndhavuko wun'wana wu hanyisa ku yini leswaku va kota ku wu hlonipha.

Ku tshemba ni ku dzunisa Xikwembu ku hlayisa vutivi na ku endla mincino ya ku dzunisa.

Mavala ya mati ya nsimbhi na swiyimo swo swa ndhavuko leswi kongomisiweke eka xifaniso.

Ina, swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka eka masiku ya namuntlha hikuva swi hi komba laha hi humaka kona nakona swi kota ku komba leswaku u munhu wa njhani.

Munhu loyi a tivekaka hi ku hlayisa vana eka ndhavuko wa mina i n'wasati n'wasati hi yena a hlayisaka muti.

Mina ndzi tsakela mucato lowutsongo hikuva wu hlayisekile naswona u kota ku rhamba vanhu lava u va lavaka ntsena.

Ku endla swa vugandzeri vakreste a va pfumeleriwanga leswaku va endla swa magandzelo.

Vakokwana va wena va tshama na hina hikuva va hi rhandza naswona va titwa va hlayisekile loko va ri na yena na wena u fanekele u tshama u swi tiva leswaku loko vanhu va ri karhi va kula va lava ku tshama na varhandziwa va vona hi minkarhi hinkwayo.

Wasati u fanekele ku va na rirhandzu u fanekele ku xixima vanhu lavakulu u fanekele ku hlonipha naswona u fanekele ku va na mahanyelo lamanene.

Ina, i nchumu lowunene hikuva vavanuna hi vona lava tivekaka hi ku rhangela vavasati kumbe vanhu eka ndhawu.

Wanuna u fanekele ku ambala kahle a xixima vanhu a va munhu wa ku rhandza vanhu a va munhu wa ku tshembeka exikarhi ka vanhu naswona a va ni ti ni vutihlamuleri lebyinene.

Ina, a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga xi hlawulekile naswona xa rhandzeka.

A ndzi ta cinca leswaku vavasati va kuma timfanelo ku fana ni vavanuna mitirho leyi nyikiwaka vavasati yin'wana ya kona na vavanuna va nga kota ku yi endla leswi hi swi fanekele ku cinca.

Ina, leswi swi onha ntiyiso ni leswi swakudya swi yimelaka hikuva loko vo swi cinca a ka ha ri swakudya swa ndhavuko swakudya swa ndhavuko a swi vi swakudya swa ndhavuko.

Ku va ndzi nga tivi leswaku makwenu u ta va a lava yini nkarhi wolowo naswona loko a rila ndzi fanekele ndzi n'wi endlisa ku yini.

Leswi swi tiyisisa leswaku varhandzani va vumbiwile va va xilo xin'we swi tiyisa vuxaka bya varhandzani naswona swi tikomba leswaku wasati se ni a ka ha ri wasati i i wasati wa .

Ndzi nga tsakela leswaku ku va na swakudya swa Xitsonga mincino ya ndhavuko na mikhuva ya ndyangu.

I tihosi kumbe tinyikhwa va tirha ku pfuna ku aka rixaka vadyondzisa ndhavuko.

Ina, swi na nkoka hikuva Afrika-Dzonga yi na vanhu vo hambanahambana naswona mindhavuko yi hambanile van'wana swa endleka va nga wu koti ku twa ririmi ra wena kambe wena u kota ku twa ra vona swi na nkoka leswaku na wena u dyondza tindzimi tin'wana.

U fanekele ku va munhu loyi a nga na xichavo munhu loyi a rhandzekaka munhu loyi a rhandzaka vana munhu loyi a kotaka ku tlhogomela vana.

Swi endla leswaku vana va kota ku dyondza hi tindhavuko tin'wani naswona va titwa va va hlayisekile va dyondza hi tona.

A ndzi ta n'wi tivisa leswaku entshaveni ka titimela naswona leswi va nga ta n'wi endla entshaveni ni le swibedhlele va nga n'wi endla ku hambana ko va milawu leyi va n'wi nyikaka entshaveni ntsena .

Siku ra paseka ri kombisa siku leri Yeso Kreste a nga pfuka ha rona leswi swi endle leswaku siku leri ri va na nkoka swinene eka vakreste vo tala.

Ina, swi na nkoka hikuva vukhongeri i bya wun'wana na wun'wana laha Afrika-Dzonga naswona byi fanekele ku khongeriwa byi hloniphiwa.

A ndzi ta n'wi tivisa leswaku ku ni Xikwembu xi yin'we laha misaveni naswona xi rhumerile n'wana wa xona Yesu Kreste leswaku a ta fuma tilo ni misava. Tshemba nkarhi wa ha wu ri kona pfumela ka Yeso kutani u ta ponisiwa naswona u ta va ni vutomi lebyi nga heriki.

E-e vanhu lava hundzeke emisaveni a va na matimba yo kucetela swilo leswi humelelaka emisaveni hikuva laha va nga kona moya wa vona wu wisile.

I xibelani xi endle lexi endliwaka hi nsalo yo nonoha leyi tshukumeriwaka ku dzumiwa naswona swa koteka ku leswaku xi khavisiwa hi swiluka.

Vuhosi bya tiko ra hina i vuhosi lebyi hlayisekeke swinene naswona byi ni ku tshembeka bya swi kota ku fuma tiko ra hina.

E-e a swi lulamanga mhaka leyi sungulaka exikarhi ka vanhu vambirhi loko wa vunharhu a nghenelela wa onha kambe swi kahle leswaku loko va fika kwale ka varhangeri va ndhavuko va fika va simeka nandzu wa vona kutani va vutisa leswaku va nga kuma ku pfuneka njhani. Ku nga ri ku loko va fika le va fika va sola varhangeri hi ku ka va nga swi koti ku va pfuna.

Maendlelo ya manguva lawa hi wona lama amukelekeke hikuva n'wanuna u kota ku tiyisa nsati wakwe loko a ri karhi a veleka n'wana naswona leswi endla leswaku rirhandzu ra vona ri xaxamela ku tlula mpimo.

Ina vakokwani va swi kota ku rhumela rungula eka lava hanyaka loko vona va ri ndzeni ka sirha leswi nga ta hi ndlela ya milorho.

A ndzi ta vitana swirho hi swimbirhi leswaku swi ta swi ta vulavurisana naswona a ndzi ta tirhisa maendlelo ya ndhavuko ku avelana milandzu.

Vavasati a va pfumeleriwanga leswaku va va varhangeri hikuva ku vuriwa leswaku vavasati leswi va swi kotaka i swa le mabodweni ntsena.

E-e vantshwa va masiku lama a va ha tekeli swinto enhlokweni na swidyondziso swa le makaya ya vona. Leswi swi ta hikokwalaho ka leswaku va langutisa tithelevhixini ngopfu kutani va kopisa leswi mbariwaka endzeni ka tithelevhixini leswi hetelelaka swi endla leswaku va nga koti ku mbala. Mbalelo ra vona a ri tsakisi naswona a va ha mbali masiku lawa.

Tihove ti yimela ndzhaka ya ndhavuko naswona ti hlanganisa vanhu va rixaka.

Vana va tala ku ambala swiambalo swa manguva lawa hikuva va vula leswaku va na freedom-o yo mbala leswi va tsakelaka ku swi mbala. Leswi swi endla leswaku vana va hina va tshama va nga ha hlayisekanga hi mhaka mbalelo ra vona.

Vukreste byi nghenisewile eAfrika hi vuchumayeri bya Vurhoma kusukela le ka lembe ra fourteen hundred.

Ma kombisa ndyangu ni rixaka leri munhu a humaka eka wona. Ya hlayisa ndhavuko naswona ya tisa ku xixima eka vaakatiko.

Ina vatswari a va ta yisa vana va vona va vanhwanyana eka xikolo lexi hikuva a ku na mutswari loyi a nga laveki leswaku n'wana wa yena wa nhwanyana a kula hi ndlela leyinene yo yo xi ya xichavo ni ku seketela ni rirhandzu.

Ina i vutlhari leswaku a nghenelela vukati na kambe hikuva leswi swi ta endla leswaku a kuma rirhandzu na yena a kuma ku xiximiwa a kuma muhanyisani loyi a nga ta hanya na yena.

Vanhu van'wana va tshemba leswaku a ku na Xikwembu laha emisaveni naswona vukreste i mavunwa leswi endlaka leswaku va hanya hi vuxisi na vuoswi.

A ndzi ta n'wi tivisa leswaku nkoka wa mavito ya swivongo hileswaku ya kombisa leswaku munhu u huma eka ndyangu wihi na rixaka rihi. Ya vumba rixaka naswona ya tisa ku xixima eka munhu.

Mina ndzi vona swi olovile leswaku catering ku va yona leyi swekaka eka mucato kumbe rifu. Leswi swi endla leswaku vanhu lava va ku sweka hi ntlawa na kota na vona va kota ku va xiphemu xa nkhuvo lowu nga kona.

A ndzi ta n'wi dyondzisa ku sweka tihove hikuva tihove ti na nkoka naswona ti aka rixaka. Hi tona leti endlaka leswaku ndhavuko wu ya mahlweni ni loko siku rin'wana o tshuka a a lovoriwa wu ta laveka leswaku yena a sweka tihove.

Xiyimo xa swifuwo ni swa vurimi laha ndzi humaka kona byi le hansi swinene hikuva vanhu vo tala a va byi tekeli enhlokweni.

Va tiyisisa leswaku va kuma ntiyiso hi ku yingisela matlhelo hinkwawo. Va teka xiboho hi ku tirhisa ndhavuko.

Ndzi tshama ndzi ya laha ku phahliwaka swikwembu, ku dyiwa swakudya swa ku fana na muqombhoti na tihuku to basa na timbuti, ina swakudya leswi swa dyiwa.

Nkoka wa ku khuvuriwa i ku tshemba no amukela xikwembu tanihi murisi wa wena.

Tihove, timanga, swifaki na tihuku ta xintu.

Swikolo leswi nga le matikoxikaya a swi na nhundzu leyi hlayisekeke yo ye leyi vadyondzi va nga ta dyondzela eka yona, switulu swa vona a swi helelanga exikolweni ni matafula ya vona i ya khale ya hlakarile naswona xikolo swa vona swo tala a swi tsakisi a swi le ka xiyimo xa kahle.

Xewani vito ndzi Nhlamulo ndzi munghana wa Ntsakiso, namuntlha Ntsakisi wa kula u khoma makume mbirhi n'we wa malembe a ndzi rhandza ku n'wi tivisa leswaku eka riendzo leri a ri sunguleke a tihlayisi swinene naswona a tshama a swi tiva leswaku tanihi munghana wa yena ndzi ta n'wi tshama ndzi karhi ndzi n'wi seketela naswona ndza n'wi rhandza swinene inkomu.

Vavanuna va ambala maburuku yolehha na tijesi na swikipa kambe a va ambali swidloko, vavasati va ambala maduku na swiketi swo leha ni majezi na swikipa swo leha.

Va fanekele ku ambala tinjhovo.

Ndzi rhandza tihove tihove loko ti swekiwa va virisa tiboncisi na swifaki leswi khokhoxiweke kutani loko swi vupfa va swi pfanganisa va swekela ndhawu yin'we va heta va chela timanga to kandziwa.

Xewani kokwana a ndzi tsakela ku mi tivisa hi ntlawa wa mina wa kereke, a ndzi tsakela ku tisa ntlawa wa mina wa kereke leswaku va ta va ta khongela swin'we na hina laha kaya, a ndzi ta tsaka ngopfu loko mo ndzi pfumelela laha kaya kereke leyi ta leswaku yi ta yi ta khongela na yona a ndzi lava ku twisisa leswaku n'wina mi mavonelo ku yini mavonelo lama ya mina inkomu.

Ku fanekele ku lulamisiwa swakudya swa ndhavuko swakudya swo fana na tihove, timanga, mavele.

Ndzawulo ya dyondzo yi nga enetisa leswaku swikolo swin'wana na swin'wana swi ni vadyondzisi vo hambanahambana hi mindhavuko, leswi swi ta endla leswaku vana va kota ku fikelela mindhavuko yo hambanahambana exikolweni.

Nyama ya huku na vuswa huku leyi swekiweke xi ndhavuko hikuva hi swona leswi nga toloveleka naswona ha swi tiva leswaku loko vayeni va amukelekile emutini i swakudya leswi hi va phamelaka ku komba leswaku ya va amukela hi rirhandzu.

Xiyimo xa vugevenga emadorobeni xi le henhla swinene leswi hikokwalaho ka leswaku swigevenga swo tala swi target-a vanhu va le madorobeni hikuva va ehleketa leswaku vanhu va le madorobeni va na mali.

E-e ku amukela vaendzi swakudya swa ndhavuko masiku lama a swa ha ri kona hikuva vanhu va masiku lama va hanya xilungu.

Ku hlantswa ni ku pfuva mbewu ya mbuya kutani loko u hetile ku yi pfuva u yi yi ya eka xiteji xa fermegation laha yi nga ta femethixiwa kutani yi susiwa leswi saleke kutani yi endla muqombhoti.

Tinsimu ta ndhavuko wa Vatsonga ti hi dyondzisa matikhomelo lamanene ku yingisa vanhu lavakulu ku khensa ku dyondza mbalelo ni swin'wana swilo.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku hlayisa ndyangu i ku hlayisa vana ni ku seketela vavanuna va vona.

Siku ndzi nga sungula ku sweka swakudya swa ndhavuko hi wexe a ku ri siku leri a ndzi va na vayeni, siku leri swi ndzi tikerile swinene hikuva a ndzi nga tivi swa ku ndzi sungula kwini ndzi bohekile ku fowunela kokwana wa mina wa khale leswaku ndzi n'wi vutisa maendlelo ya khale ya ndhavuko loko swi ta eka ku sweka swakudya, kambe ndzi hetelele ndzi kuma ku pfuneka and a ndzi tsakile swinene.

Ndzi tsakela holideyi ya mavhiki ya Easter hikuva yi endle leswaku vanhu va hlengeletana va khongela va tinyungubyisa naswona va khensa xikwembu.